UIF ke Unemployment Insurance Fund eo e etseditsweng hore ha motho ane a sebetsa, mosebetsi wa hae o bo feela wa kgona ho lo claim-a UIF. Hobane UIF ke tjhelete e hulwang mokgolong wa hae. Ha ntsa theohela kgwedi le kgwedi ho hulwa diperesentenyana tse itseng tsa mokgolo wa hae. Ebe di ya bokelletswa ho UIF hore hosane ha mosebetsi wa hae o fela, a kgone ho ya mole a lo batla ditjhelete tseno. A kgone ho iphedisa for dikgwedinyana tse kae tse seng kae a ntse a batla mosebetsi o mong. Ke yona UIF eo.

Ke tla mo bolella hore bank-eng ba mpolelletse hore tjhelete ya ka e se le tlase haholo. Hobane ke ile ka kwala account eo ke neng ke e butse ya ho boloka tjhelete. Jwale tjhelete ena ha ke kwetse account ha e sa nyoloha. Ha e sa ba na le di-interest jwale ke ka ho no tjhelete e se e fokotsehile. Hobane hona le di-bank charges. Ho na le di di-charges tse ngata tse etsahalang di-bank-eng. Jwale ke ka hoo tjhelete ena e le nyenyane hakanakana. Ke ka moo ba mpolelletseng ka teng bank-eng. Hore ha o kwala account ya hao ya ho boloka tjhelete di-interest kaofela di ya kwalwa, mme tjhelete ya hao e ya bonyaneng ha e sa nyoloha. Ke seo nka mo bolellang sona molekane wa ka.

Ke nahana hore moreki ha a batla ho kwala account ya hae, a ka qala ka ho ya branch-eng ba bank-a a lo cancel-a account ya hae. A ba jwetse hore ha a sa batla ho sebedisa bank-a eno mme le app ya hae a e kwale. A e cancel-e ebe ho phomulwa nthwe e nngwe le e nngwe. Bank-a ha e tle e kgone ho kwalwa, a tlo kgona ho sebedisa bank-a e nngwe. Hobane bank-a eo ha e mo sebeletse. O batla ho sebedisa bank-a e nngwe.

Ke tlo re wena e tswa mo mashoneseng. Mashonisa o tla o lematsa bo mashonisa ba kgaola maoto. Bo mashonisa ba nka dintho ka tlung o tlo patala matjhonisa kang o sa sebetse? Tlohella tjhelete ya mashonisa hobane ha o sebetse bo mashonisa ba kotsi e tswa mashoniseng, o tlohelle tjhelete ya mashonisa. Hobane o tla tswa kotsi. Ha ke tjho jwalo, ke ya o kgalemela ke re tswa mashoniseng.

Ke tla mmolella hore nkgono bopaki ba bank-eng ke bopaki ba mo dulang teng ke bank statement-e ya hao. Ke tla mo bolella hore nkgono ha o kena ka bank-eng o ye motjhining wa statement, o lo etsa statement-e. Ebe o kena ka hare ka bank-eng, o fa motho ao thusang o mo jwetse hore ke bona bopaki ba mo o dulang teng. Hobane bank statement ya hao e tshwere address-e e tshwere tsohle tsa hao. Jwale ha ho hlokahale hore o lo batla lengolo la mo la bopaki kwana makhanselareng. O ka nna etsa bank statement-e wa fana ka yona bank-eng, ebe ke yona bopaki ba mo dulang.

Ke nahana hore balloon payment ke tjhelete e nyolohang, tjhelete e ntse e bokeletsana. Ke nahana hore ke yona balloon payment jwalo ka ho matjhonisa. Ha o nka tjhelete e itseng, tlamehile e kgutle e na le fifty percent interest. Jwale ke nahana hore ke yona balloon payment eno, hore ha o sa patale tjhelete e ya nyoloha. Jwale ke nahana hore ke yona balloon payment eo.

Ke tla bolella moreki hore a bule app ya hae ya bank-a. Mme a ntshe tjhelete moo, a kenye di registration number-a, kenye mono a patale tjhelete ya sekolo ka mohala. Ke nahana hore ntho eo e batlehang ke banking app. Ke yona e tla kgonang ho patala ka mohala kapo ena e bitswang virtual card. Ke tsona ditsela tsa ho patala ka mohala tseo. Jwale nka eletsa moreki hore a be le ntho tseo ha batla ho patala ka mohala.

Ke tla mo hlalosetsa hore ho nka tjhelete ho isa akhaonteng e nngwe o tlo tshwanela ke ho ba na le di-phone number tsa account eo, a batlang ho kenya tjhelete ho yona kapa account number ya account eo a batlang ho fetisetsa tjhelete ho yona. Ke yona tsela eo ya ho nka tjhelete mona akhaonteng ena a ise akhaonteng e nngwe. Ke yona tsela eo ya ho tjhentjha ditjhelete ke bank App mobile App-ong.